Okokuqala, niyakhuseleke xa nisebenza niliqela okanye xa nizilolonga niliqela niyakhuseleka. Okwesibini, niyakwazi ukukhuthazana uba omnye angatyhafi.

One, bayafunda. Two, umntana uye abe nomdla kwaye afumane ne-role model, umntu ajonge kuye. Inikise umdla kuloo nto leyo ke uba umntana afunde okanye azimisele, umdlalo lowo azobe ewudlala esikolweni. Three, kuyanceda ukuba wazi ukuba kwenzeka ntoni na kweli lizwe uhlala kulo ngokwemidlalo ukuba ubani ngubani kwaye ke kulungile uzilolonga.

Ukunciphisa izinga lentswelongqesho nezinga labantu abatya iziyobisi.

Iindawo ezifaka imali ngesilungu iziponsashiphu ziye azakholelwa kwabantu ababhinqileyo abadlala ibhola. Kanti loo nto ayilunganga, ngoba umntu obhinqileyo naye uyakwazi ukwenza le nto eyenziwa ngumntu oyindoda, ayenze na-ten times.

Umdlali wombhoxo endiwuthandayo nguSiya Kolisi ngoba usuka apho ndisuka khona kwaye usisibonelelo eluntwini nakubantu abatsha hayi kum, kum qha.

Abanye bakwazile ukubonisa isakhono sabo kwimidiya yokuncokola enjengooTikTok, enjengooFacebook ngoba kuye kubekho ii-videos ezenziwayo. Umntu uba unesakhono sokulinganisa, alinganise. Omnye unesakhono sokucula, uyakwazi ukucula, abonwe ngabantu abanothi babathathe babenze bagqame. Abanye ke bamaketha iibhizinesi zabo phayana, umntu akwazi ufumana abathengi.

YiFIFA World Cup.

Ewe, ndiyavuma. Zonke ezi ntlobo zemidlalo zifuna uqeqesho olukhulu. Njengabadlali bebhola ekhatywayo nabo bebhola yombhoxo, abadlali be-esport baye baqeqeshwe ixesha elide mihla le ukuze baphucule izakhono zabo. Imidlalo elektroniki ifuna ugqwese ekucingeni, ukwazi ukucwangcisa, ukulwa, ukwazi ukusebenza njengeqela.

Imidlalo ye-elektroniki iinempembelelo ezintle nezimbi okanye ezingalunganga. Iimpembelelo ezintle ngezi, uyakwazi ukujongana neengxaki ngokukhawulezayo, uyakwazi ukugxila, uyakwazi ukusebenza ngokukhawulezileyo. Ezingalunganga ngezi, ukudinwa kwengqondo, ukuxinzelelo lwengqondo, ukukhathazeka.

Bendikhe ndava ngomdlalo okuthiwa yi-League of Legends, umdlalo we-elektronikhi. Kuloo mdlalo ngumdlalo weqela apho abadlali abahlanu kwelinye icala balwa nelinye iqela labadlali abahlanu. Umsebenzi weli qela kukukhusela indawo yabo okanye indawo yalo ukuze batshabalalise ibheyisi yomchasi. Kufuneka ube nesicwangciso, ulwazi olunzulu nokusebenza njengeqela. Lo mdlalo ke ufundisa ukucwangcisa, ukunyamezela, ukusebenza njengeqela.